Umtshana wam xa ngabe simenzela umgidi yonke into yakhe kumele ibentsha. Ndingabachazela ukuba bangathenga izinto zebhedi, bathenge iinto zokunxiba, izinto zokulala. yonke into yakhe ekumele ayinxibe ngoba kumele ibentsha ngoba uphuma esikweni. Into yakhe azawutyela kuyo, kunintsi iinto abangazithenga.

Ukufundisa umntana ukwenza idombolo kulula kakhulu. Umxelela uba athathe umgubo wokubhaka awufake isityeni, athathe iswekile adibanise, athathe ityuwa ayigalele. Agalele ienka le yokunyusa umgubo azamise, adibanise namanzi. Xa egqibile ukuyixovula kumele inyuke. Xa seyinyukile ugalela amanzi embizeni, amanzi kumele abiliswe esitovini. Uthathe isitya, isitya osithathayo kumele usiqabe ngebhotolo okanye ngamafutha ugalele intlama phakathi. Xa esele ebila amanzi ufake esaa sitya embizeni, kubile into engangeawara. Izawube selivuthiwe idombolo.

Fundisa umntwana wam ukupheka umngqusho oneembotyi. Akhe umngqusho ngolinganiselo, akhe iimbotyi ngokulinganisela azigalele entweni eyi-one zombini. Azitshekishe uba zicocekile, azivase. Xa egqibile akuzivasa uzifaka embizeni, alayite isitovu apheke. Agalele amanzi apheke kude kuvuthwe. Xa sewuthambile uyakwazi ukuthi agalele izinto eziza kwenza uba kunencasa emngqushweni wakhe, uwuphakele abantu .

Andingethandi uba kutshintshwe ulwimi okufundiswa ngalo ngoba isiXhosa endisithethayo sinzulu, sibanzi and side. Asifani ncam nesilungu ngoba isilungu xa ufundiswa ngaso siyashwankathela. Ebantwaneni abasakhulayo abancinci abangaqala ngayo mhlawumbe bangakwazi ngoba abantwana besiBhulu benza into efanayo kuzo zonke izifundo abazifundayo and bayaphumelela.

Umntwana wenkazana akanalo ilungelo lokuzigodusa ngoba uzalelwe ekhaya. Yeka nje abantwana bangoku xa izinto zabo zingahambi kakuhle befuna ukuzigodusa.